Xa kunokufuneka ndikhethe phakathi kwenqaba enkulu engenayo iWi-Fi kunye nendlu encinci egcwele abantu kodwa eneintanethi ekhawulezile, ndingakhetha indlu encinci egcwele abantu kodwa eneintanethi ekhawulezileyo. Le nketho ingalunga ukuba ndifuna ukuxhumana noluntu kunye nokufikeleka kwi-intanethi yehlabathi. I-intanethi ekhawulezayo inokuvula amathuba amaninzi ingakumbi kubantu abasebenzayo nabantu abasafuna emisebenzi, kubantu abafundayo okanye nakwabantu abafuna ukuzonwabisa.

Ewe, ngokoluvo lwam kubalulekile ukuba iindaba zabantu abadumileyo zaziwe lihlabathi lonke kuba abantu abadumileyo banefuthe elikhulu ekulawuleni izimvo zabantu. Ukuba benza izinto ezilungileyo banokukhuthaza uluntu ukuba lwenze okufanayo njengokuxhasa imisebenzini yezolonwabo, inkqubelaphambili yezemfundo okanye imisebenzi . Umzekelo xa umntu odumileyo exhasa imicimbi yoluntu efana nokulwa nokungalingani, efana neyokulwa nezifo okanye ubuhlwempu, oku kungazisa ingqalelo kwimiba ebangela utshintsho oluhle kuluntu lulonke.

Ukuba kungathiwa mandikhethe phakathi kweWi-Fi yasimahla okanye isithuthi sasimahla esifana nebhasi okanye uloliwe kwindawo endihlala kuyo, ndingakhetha isithuthi sasimahla. Sinokuba luncedo kakhulu kubantu abahamba ngezithuthi yonke imihla kwiindlela zabo, abantu abaya esikolweni nabantu abaya emisebenzini. Oko kungaba yindlela yokugcina imali kuba iindleko. Ukuba iindleko zokuhamba ziphezulu ndingagcina imali eninzi endinokuyisebenzisa kwezinye izinto ezibalulekileyo. Ndingaqhubeka nokuhamba ngaphandle kokuxhalaba ngezithuthi zabucala, iindleko zepetroli okanye ukulungiswa kweemoto.

Ukuba ndingehlelwa seso sehlo ndizive ndikule meko, ndingaziva ndishutshiswa, ndicaphukile, ndiphoxile kwaye ndixhalabile ukuba umsebenzi obalulekileyo andiwungenisanga. Ndingazibuza imibuzo eminintsi njengokuba kutheni ndingawungenisanga izolo ndisenethuba kwaye ingaba ndizawukwazi ukufumana enye indlela yokuwungenisa na ngaphambi kokuba kube kusekwangethuba? Kodwa oku kungandinika isifundo sokuba ndingenise umsebenzi wam kwangethuba xa kukhona iingxaki ezifana nokucima kombane kwaye kungandifundisa ukuba zonke izinto zam ndizenze kwangexesha ndingalindi ingomso.

Irutha esebenza ngebhetri ingaba luncedo kakhulu kwaye ibalulekile. Irutha enebhetri inceda uqhubeke noxhulumano lweintanethi ngaphandle kokuphazamiseka okanye xa kukhona ucimicimi wombane. Ukuba oku kubalulekile xa kudingeka ufikelele kwi-intanethi ngokuphumeleleyo njengoko usenokufunda, usenokusebenza okanye usenokufundisa online ngaphandle kokuphazanyiswa ngucimicimi wombane. Kwaye usenako nokuxhumana nabantu abasondelene nawe ngaphandle kokuphazamiseka.

Ukuba ndinokubhala inqaku lezemidlalo kwiphephandaba lasekuhlaleni ndingakhetha ukubhala ngebhola ekhatywayo. Ibhola ekhatywayo ndiyayithanda kwaye ilandelwe ngabantu abanintsi ekuhlaleni nakwilizwe lilonke liphela. Kusoloko kungowona mdlalo kuthethwa ngawo amaxa amanintsi kwaye unokubahlanganisa abantu bazive bonwabile banento enintsi abanokuyithetha ngezemidlalo nangebhola ekhatywayo.

Xa kuthethwa ngeenkonzo zostrimisho ezifana neNetflix okanye iShowmax ndingakhetha ukubukela kwi-smart TV. Isizathu sokuba ndikhethe oku bubungakanani beskrini. I-smart TV sinikezela ngeskrini isikhulu, senza ukuba ukubukela umxholo kube mnandi ngakumbi. Imifanekiso ibonakala icacile kwaye isandi esiphuma kwi-TV sithatha indawo enkulu. Ukanti i-TV, i-smart TV sinokukwenza ukuba ukwazi ukuzonwabisa nabahlali okanye nabahlobo bakho okanye ninokukwazi ukubukela nilusapho.

Xa ndinokufika kwithala leencwadi ndingakwazi ukungena kumaqonga eendaba zentlalo, ndingayicinga into yokuba iilayibrari ezininzi zinokubeka imida kwi-intanethi efumaneka kwiindawo zazo ukuze kuncitshiswe ukusebenza ukusebenzisa kwezinye iindawo zokungena kwiimeko ezingezentlalo. Ndingajonga ipolisi yeintanethi kwithala lencwadi elo, ukufumanisa ukuba kutheni ukufikelela kuTikTok, kuYouTube okanye Instagram kungenzeki. Mhlawumbe ingaba ngumthetho okanye yipolisi yelayibrari leyo.

Ngokoluvo lwam ukufikelela kwiWi-Fi yoluntu yasimahla kwibhasi okanye kwitekisi ngumbono olungileyo kuba ukuba uyafunda okanye unomdla wokusebenza okanye ukwenza ezinye izinto ezibalulekileyo ngexesha ohamba ngalo, iWi-Fi yasimahla kwibhasi okanye kwitekisi ingakuvumela ukuba uqhubeke nomsebenzi wakho ngaphandle kokuphazamiseka kwaye uyakwazi ukonga idatha yakho ngaloo ndlela. Ukanti uyakwazi nokuxhumana nabantu ube usendleleni.

Ukuba bendinokufumana idatha yasimahla ngokukangangenyanga bendinoyisebenzisa ngeendlela ezininzi. Iindlela endinoyisebenzisa ngayo ziquka okuxhumana nosapho lwam kuba ndingahlali nalo. Ziquka ukufaka izicelo zemisebenzi ngefowuni yam okanye ngekhompiyutha. Ziquka ukubukela okanye ukustrimisha kumakhasi onxibelelwano. Ziquka ukusebenza kanje ngoba mgoku ndisebenza ndirekhodisha.

Ndingaqala ngokuqinisekisa kokugcina kweenkcukacha, oku kufaka i-encryption, umgca wokuthumela kunye nokugcina idatha kwi-cloud kuyindlela ebalulekileyo yokukhusela idatha. Idatha abhalwe nge-encryption iyehlukaniswa kwaye kufikelela kuphela abantu abanamalungelo afanelekileyo abangayifunda. Oku kubalulekile xa kusetyenziswa iinkcukacha zabathengi ezifana neenkcukacha zomntu, izikhumbuzo zomsebenzi okanye iindlela zokuqhagamshelana.

Ukuba ndinokungakwazi ukufikelela kwiWi-Fi kwiindawo ebendiyilindele ukuba ndizayifumana kuyo okanye apho ndiqhelile ukuyifumana khona, ndingaziva ndidanile kwaye ndikhathazekile kuba oku kungaphazamisana nezezicwangciso zam. Izicwangciso zam ezifana nokusebenza nokuqhuba umsebenzi wam wosuku okanye ukunxibelelana nabahlobo bam kunye nosapho lwam.

Enyanisweni andisebenzisi datha elinganayo ngayo yonke imihla. Ukulinganisela ingaba idatha eqala ku-five hundred MB ukuya ku-two gig ngosuku. Kuxhomekeka ukuba ndenzantoni ngaloo mini, ndichithe ixesha elingakanani efowunini yam ngaloo mini okanye zintoni ekulindeleke ukuba ndizenze ezifuna ukuba ndisebenzise idatha yam.